Go lebelela metshameko e le mentsi go botlhokwa gobane, o tla kgona gore motho a be le ya gore o ratile yo mo feng le gore e kgone go mo tlosa bodutu ka nako e telele thata.

Aowa go nna teng ga metshameko mo megaleng ga go a fokotsa metshameko ka namana ga metshameko. Gobane go botlhokwa gore motho a itshidile mmele a ye go tshameka kwa ntle, gobane go monate thata fa motho a tshameka motshameko, ka ga gagwe maoto kgotsa matsogo, go feta ga a lebeletse motshameko mo mogaleng.

Motshameko o ke o tshamekang ke wa kgwele ya dinao. Gobane kgwele ya dinao e ka tshameka ke batho jotlhe ba bannyane, basetsana le bashimane, banna le basadi. Motshameko yo ke motshameko o e leng gore o tlwaetswe, ebile ke motshameko e leng gore o dira gore motho a itekanele mo mmeleng.

Ke motshameko wa dikoloi tse di sianisanang, racing game. Gore ke rate motshameko yo o ka nthuta gore sefatanaga se namediwa jwang le gore se sianisiwa jang. Ya thusa gore le fa ke tlo ba le sefatanaga sa me ke kgone go tseba gore ke tlo se tsamaisa jwang gore ke se ka ba na le kotsi mo tseleng.

Fa motho tshwanetse a tshameke motshameko mo inthaneteng, o tshwanetse go reka data gore a download-e metshameko a batlang go e tshameka. Ebile metshameko e e tumileng ke bo FIFA, bo need for speed le bo super mario.

O ka kgona go gaisana le batshameki ba bangwe ka tšhelete mme wa feleletsa o iphitlhela o gwetsa tšhelete yotlhe gobane tlabe o ba fentse. Ke ka moo o ka kgona go tshameka motshameko wa inthanete go ka go thusang ka teng gwa ba le mosola.

Gore metshameko ya mo internet e tlhoke data gore e dire, ke ka baka la gore motho o a dirileng motshameko eo, the inventor o tshwanetse go kry-a madi le e ne. Gobane le ene o tshwanetse go be ya borotho mo tafoleng, ke ka moo o tshwanetse gore ga o download-a motshameko madi ao a ya ko motho yo goreng o tlhodileng motshameko oo, ebile a ya le ko dikgwebong tse dingwe gape, gore ba kgone go beya borotho mo tafoleng. Fa o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng o tlo tlhoka mogala a cell phone kgotsa PSP.

Batho ba tshameke bosigo ke gore bosigo data ga e ture. Ba ka reka ka data e tlhwatlhwa, ebile ba kgona go tshameka bosigo bo botlhe. Ke ka moo batho ba bantšhi ba tshamekang bosigo ba tsenang inthanete bosigo, gobane data bosigo e ko ga e ture ya rekega.

Motshameko wa mo inthaneteng o ka dira motho gore a kgone go nagana pila, mme a ikhutse go ba le mathata kgotsa stress. E dira gore motho a phele a ntse a thabile go ka lebalana le mathata a lefatshe le mathata a bophelo. Be go se ne metshameko ya inthanete bogologolo gobane thekenoloji e ne e sa tshwane le ya pele, thekenoloji ya segompieno e maatla thata go feta ya bogologolo.